Ndingaqale ndithethe naye umqeshi ndive isizathu sokuba angabhatali irenti. Ukuba akakwazi ukundiphendula kakuhle, ndingamfakela i-letter of demand ndimxelele ukuba makabhatale okanye ashiye indlu. Ukuba nalapho ndiyohluleka, ndiya kwa-rental housing, ndiyokufaka isikhalazo somntu ongafuniyo ukuphuma endlwini. Ukuba nalapho andifumananga ncedo ndiyomripota emapoliseni, apho azothi anikwe iinyanga ezintathu ukuba akwazi ukundibhatala okanye ashiye indawo.

Umahluko phakathi komntu obolekisa imali neebhanki ezibolekisa ngemali, kukuba xa usiya ebhankini uyoboleka imali uyayazi inzala ozoyibhatala, uyaxelelwa, kwaye ninesivumelwano esibhaliweyo phantsi, apho wena uzawutyikitya khona, kuna xa uboleka emntwini. Xa uboleka emntwini aninasivumelwano enisisayinileyo ukuba imali uzawuyibhatala njani. Ngoko ke, awuyifaki mthetho phakathi into yakho nomntu ububoleke kuyo imali, kunaxa uboleke ebhankini.

Ukuqeshisa ngenye yazo kunganceda ukuba ufumane i-monthly rental, ukutsho, imali engena rhoqo ngenyanga ukuncedisa ekukuzibhataleni, umzekelo ukubhatala i-house bond. Kwaye kungenisa imali kuwe wena mntu uqeshisa ngazo izindlu, onokukwazi ukuziphilisa ngayo.

I-life insurance inceda ukuba abantwana bakwazi ukuqhubeka nobomi ngokuthi bakwazi ukuba nemali ebashiyekileyo enokubanceda ukuba bafunde, babhatale indlu kwaye bakwazi ukuzi philisa ngaphandle kokuba babe noxinizelelo lwemali.

Ewe, iinkonzo zemali ze-cellphone zithembekile kwaye zikhuselekile ukuba uzisebenzise xa uhlawula imali yesikolo ngoba zinepini okanye i-OTP ukuqinisekisa ukuba nguwe umnikazi. Kwaye zikhona ezinye ezifuna ukuba uyiphinde kabini ukuqinisekisa ukuba nguwe umnikazi wayo. Zilula ukuzisebenzisa kwaye akunyanzelekanga ukuba usebenzise idatha kuninzi lwazo.

I-UIF uyizuza xa uthe waphelelwa ngumsebenzi ngenxa yezizathu okanye xa usiya kwi-maternity leave, okanye xa ugula ixesha elide ungakwazi ukuphangela. Zezinye zezizathu zokuba ufumane i-UIF, kungako ke itsalwa.

Ukuze anciphise ixabiso lale moto entsha kufuneka atshintshise ngale indala. Umzekelo, ukuba le indala xa uyijongile imeko yayo angayithengisa nge-fifty thousand, ibe le intsha iyi-hundred thousand, uzawutshintshisa ngayo. Yena ke uzawutshintshisa ngalaa moto indala ze ongeze i-fifty thousand ukwenza elaa nani lale moto intsha iyi-hundred thousand. Engakhange abe uyayithengisa kwabanye abantu, ayitshintshise kwakule nkampani inye azawuthenga kuyo.

Ndingenza imali ngokuthi ndiqeshise ngaso isakhiwo sam kubantu abaphangela kula mashishini okanye kumashishini adinga indawo yokusebenzela ukuze indizisele imali.

Le mali itsalwe ngumqeshi ukwenzela ukuba xa ugxothiwe okanye uphelelwe ngumsebenzi ube nayo imalana eza kusuka kwikhampani leyo ubuyisebenzela abaza kumane bekubhatala yona okanye bakubhatale yona xa ungasenamsebenzi ukuze ukwazi ukuziphilisa de ufumane omnye umsebenzi. Kuyaxhomekeka ke ukuba utsalelwa malini kwaye ugxothwe nini. Ngoko ke ukuze ukwazi ukubala utsala, ubala le mali itsalwayo ngenyanga nexesha olisebenze kwikhampani leyo ukuze ubone uba ziyadibana na, ukwenzela xa ugxothiwe imali yakho uyazi ukuba awuqhathwanga kuyo.